Ke nahana hore e ka atleha, hape ke nahana hore ke se ke sa atleha hobane hangata makeisheneng, ho na le botlokotsebe bo bongata bo etsahalang, e ka atleha hobane makeisheneng a rona, ha re tshwane, ba ka ba hahlaodi ba ka tla ba tlo bona. Tsela eo batho ba phelang ka yona, e kgahlisang, le dijo tseo re di jang, le hore na re di pheha ka tsela e jwang, le hore re na le re phidisana jwang, lekeisheneng leo. Hape eke se sebetse, jwalo ka se ke hlalositse hobane bokweta le botsotsi bo bongata, ba bahahlaodi ka iphumana ba ba lahlehetswe ke dintho tsa bona tsa bohlokwa, ba lahlehetswe ke maphelo, a bona, ba utsweditswe le tjhelete le tse ding tsa dintho tse batlileng ka tsona, Jwale e batla e ba ka ho hlano hobane hona le dintho tse ntle tse ba ka di bonang makeisheneng a rona, re di etsa, hape e na le tshutsumetso e seng hantle, hobane ka makeisheneng a rona ha re tshwane.

Dumela, dumela hle, Kea dumedisa, Ke ne ke kopa thuso, nna le metswalle ya ka Re nkile leeto la yang kapa, re tloha kwana motse Gauteng, empa hona jwale rea bona hore, re lahlehile, ne re kopa thuso hore na re kgutlela jwang tseleng e tla re lebisa ho ya kapa, hobane jwale se re nkile nako re tsamaye e, empa ra bona hore ha re fihle moo re yang, hobane re e lahlehile. Nna ke eng eo ka re thusang ka yona? O ka re thusa jwang hore re iphumane re kgutletse motjheng kapa Tseleng eo? Tseleng e ne re nka e tla re lebisa hona Motse Kapa kea leboha.

Melemo ke hobane, o kgona ho nka leeto, ebe leeto leo, o tsamaya le batho ho lo etsa, e le ikamahanya le batho di e dipolake tse ntjha tse ka hara province, tse le batlang ho disheba. Dimpe tsa teng ke hore fela, motho o iphumana o sebedisitse tjhelete e ngata feta tekano, hobane moo tsoang teng, profising eo otsoang ho yona, kapa lekeisheneng leo o tsoang ho lona, O tlameha hore o tsamaye nako e telele, o sebedise tjhelete e ngata, hore o ka fihlella boemafofaneng ka hare ho Afrika Borwa, o ntso o batla ho bona dipoleke tse ding ka hare ho Afrika Borwa. Jwale oe phumana, o sebedisitse tjhelete e ngata, hobane di polekeng e tswang ho yona ha hona boemafofane.